Potso e re basebetsi ba polasi ya hao bare bona ba tlo toi-toya ka hobane ha o ba tshware hantle lebaka ba re keng hlalosa ka botlalo. Ha ke hlalosa, mohlomong ha ba rate ka mokgwa oo di-condition tsa ho sebetsa di leng ka teng. Mohlomong ho na le ditshebediso tse shotang hore mosebetsi o phethisehe. Mohlomong ba hloka nako e telelenyana hore ba kgone ho phomola hore ba hae kapa mosebetsing ha ba nwa tee, ba ja dijo tsa motshehare jwalo jwalo. Mara taba eo e tla ba tla re dudisaneng fatshe ke utlwisise bothata bo ho kae hobane ke ke se thabele ho bona basebetsi ba ka ba ntshia. Ke rata ho sebedisana le bona.

Ke ba kgothalletsa ho hira batho ba batjha haeba ha re qala ho sebetsa mosebetsi wa porojeke o mongata haholo ho feta basebetsi bao re nang le bona ka palo. Haebo re felletse mosebetsi o teng re ka o kgona, re ka tswella pele. Empa ke thabela potso eo hobane batho ba thabela ho sebetsa batho ba hloka mesebetsi. Empa re tlameile re shebeng hore re eme jwang, tjhelete ya dumela hore re kenye batho bao, re ba re ba rutile mosebetsi oo na, ba a tseba ho o etsa mosebetsi oo le hore na nako e re nang le yona ke nako e kae.

Ha o ba le polasi, o qala polasi ke eletsa hore o sebetse le batho ba nang le tsebo le ba ratang hoba le tsebo ho feta moo hobane o tlamehile o dule ho ithuta dintho tse ntjha hore re kgone ho tsamaisa polasi ya rona hantle. Ha ho ba le diphethoho tsa mahodimo kapa tsa mobu kapa eng. Ke kgalla hore o sebetse le batho ba tsebang hore ba etsa eng, batho ba ratang ho sebedisana mmoho, batho ba tsebang hore mosebetsing re a hlompha mosebetsi wa rona re a o hlompha ha re etse dintho tse tswileng tseleng. Ene re phethise tseo re tlamehileng re diphethise letsatsi le leng le le leng hore polasi e dul e tswella pele.

Ka lebaka la temo re kgona ho ba le dijo, re kgona ho ba le mesebetsi. Temo ke ntho e ntle haholo. Temo ke kgwebo e kopanyang batho. Temo ke kgwebo e hodisang moruo wa rona naheng. Ha motho a na le polasi o kgona ho aha o kgona ho aha batho ka hore a bahire. Temo e thusa setjhaba sa rona haholo. E bohlokwa.

Bo rapolasi, ke thabela hore le be teng mona kopanong ya rona. Kajeno re tlo bua ka tshepiso ya mmuso hore ba tlo re fa rona re le bo mmapolasi le bo rapolasi ba setjhaba diente tsa diphoofolo. Ke ka thabela ha re ka kopanang taba enana ra e tsamaisa ba tsebe bohlokwa ba hore ba tle ba tlo enta diphoofolo tsena hobane diphoofolo ha di sa entwe ha di phele hantle. Dikgwebo tsa rona di ka wa ka baka la hore diphoofolo ha di sa le yo kapa ha dia phela hantle. Kgwebo ya rona ya polasi e sa phethe e tsamaya hantle.

Mathata e ke bonang batjha ba shebane le ona temong mole ke hore, batjha ba hloka ho ba le tsebo e fetang e ba nang le yona temong mono hobane e sa le batjha. Ke bona batjha ba le kotsing ya hore hona le dinokwane moo. Ke bona batjha ba bangata ba hlokahala dipolasing moo. Batjha ba hloka le ho rutwa ka tsamaiso ya ho tsamaisa batho ba o sebeletsang polasing o ba tshware hantle. Batjha hape ke bone ho na le bothata ba hore ha ho na tjhelete e re ka e bitsang funding ho tswa ho mmuso ho tswellisa pele dipolasi tsa bona.

Malome ke bona dilkolobe tsa rona di ntse di ya di ata, dintle haholo. Hobaneng re sa bapatse re bontshe setjhaba hore mona ho rekiswa dikolobe? Hore ekaba bo rakgwebo ba di-butchery kapa motho a batlang ho hlaba kolobe, ba tlo sebedisa nama ya kolobe, ba tla e thola mona. Ke bona ele leano le letle hore re kgone hore re thole tjhelete jareteng mo.

Hore toro ya ka e phethahale ke tla qala ke ithuta hore setlamatlama sa rooibose se hola jwang e kgone hore e hole e ate e felle le kgwebo ya teng e tsamaiswa jwang. Le hore kgwebo ya ka e hole ke tla thola tjhelete mmusong jwang. Le hore ke mang a tsebang ka rooibose e mong a nang le a ratang rooibos-e jwalo ka nna mohlomong eo re ka sebedisanang mmoho le yena.

Dumelang setjhaba sa heso ke thabela ho le bona ha le le teng mona. Le setjhaba se bohlale haholo ka bolemi le dijalo tsa naheng. Tsebo eo e ka fetola setjhaba sa rona hona mo Afrika Borwa. Ke ka thabela hore tsebo eo re e tsamaiseng re e sebediseng molemong wa rona bohle.

UIF e leng Unemployment Insurance Fund, e sebetsa ka hore ha o ntso sebetsa percent e itseng ya moholo wa hao, one percent e ya akhaonteng ya hao ya Department of Labour. Ha o so sa sebetse, o tlo tlameha hore tjhelete eo o lo e claim-a. Ditokomane tseo tlamehileng o be le tsona matsatsing ana for UIF o e tlatse ke ID book ya hao, pasa ya hao. Ditokomane tsa hao tsa mo no sebetsa teng di be teng system-eng mono. E be le nomoro eo o tlo kgonang hore o sebetse ono hlodise hore e tsamaya jwang UIF ya hao ha o ya kantorong o re o lo claim-a tjhelete tsa hao di tswa neng.